Ngingabika ngithi kunomthelela omuhle indlela abantu abaveza ngayo imfashini, ngoba lokhu kusuke kukhangisa, futhi kutshengisa ukuthi abanikazi bemfeshini basebenza kakhulu, futhi amagalelo abo asewabukeli phansi. Ukhumbule futhi ukuthi abantu abasha bayathanda ukubukwa ngezingubo ezinhle. Lokhu kunika osomabhizinisi ithuba nogqozi ukuthi bahlale hlale njalo bakhiphe ingqephu entsha ezokwazi ukuthi abantu abasha bayithokozele, ngalokho beveza amakhono abo osomabhizinisi. Abantu abasha bayalithakasela lelo thuba ngoba bathola indlela entsha yokukhankasela bona ngokuveza izingubo zabo eyisemgangathekweni. Lokhu kufaka imali eningi kubona osomabhizinisi ekhukhwini, kuphinde futhi kunyuse nomnotho wase-South Africa.

Ngingabala ngithi lapha ekhaya kunesigqiki, phecelezi isitulo, ekuthiwa sakhiwa umkhulu ngezikhathi zakhe. Kuthiwa wayevuka njalo ekuseni engakaliphungi itiye, athathe amathuluzi akhe, ahambe ayeklwebha, aqongqothe, kwagcina sekuphuma into eyisitulo okwazi ukuyisebenzisa ukuthi uhlale. Loku kuthina abazukulu kwakhombisa ukuzimisela nokuba nesineke, nokuthi ungakwazi ukuthatha ikhono lakho oliguqule kube yinto ezokusebenzela nawe. Abazali bethu-ke, basigqugquzela njalo ukuthi njalo uma kukhona into esifuna ukuyenza ney'funa ugqozi, ake siyobuka sona isitulo lesi, sikhumbule ukuthi into enhle ithatha isikhathi nesineke. Lesa sahlala njalo-ke ekhishini la sibasela khona umlilo. njengesikhumbuzo.

Imishado ehleliwe angeke isasebenza esikhathini samanje. Ngikusho lokhu ngoba eNingizimu Afrika isiyabakhona amalungelo okuvikela ubulili bobubili, besilisa nobesifazane. Uma ngabe manje usacabanga ukuthi ungathwala umuntu ngenhloso yokumshada engavumelanga, ningavumelananga, nabazali bengazi, uphika ngokuthi uzobona ngezinkomo. Lokhu kungakufaka ejele, ubhadle iminyaka, ngenxa yokuthi usuphule amalungelo alowo muntu loyo, ngoba phela awumhlalisanga phansi, naludikida loludaba, nanenhloso zakho onazo. Kuningi-ke futhi nongakuthwasa, nongakuthwala, necala futhi nalo lingacala likugojele, ngoba phela kubalulekile ukuthi nixoxisane, nibe nesivumelwano.

Imithandazo eyenziwa uma ngabe kudla kuzalwa, noma kunemicimbi. Leyo mithandazo isike yenziwa ukukhumbula labo ababamba iqhaza labo, bazidela belwela inkululeko yabantu abansundu. Lokho kufana njenge-celebration kanoMkhubulwane, lapho izintombi zike zihlabelele amahubo akhumbula, okukhumbula yena unoMkhulubulwane, ziye nasemkhosini womhlanga ukuzigqaja ngobuntombi bazo. Le mithandazo le, iyabe ibalulekile kakhulu, futhi ikhumbuza ngesintu sethu.

Uma kulungise nokwabiwa kokudla okuseqopheleni eliphezulu, noma okukhethekileyo, kuke kusuke izinduna nezindunakazi, nabaphathi bamatshitshi, kube yibo abaziyo ukuthi ukudla lokhu bazokwaba kanjani, ngoba phela kunezigaba ngezigaba, njengoba abantwana, noma amabutho asuke ehlaliswe ngayodwana. Lokho kwenza kuba lula kubona ukuthi bazi ukuthi ingxenye yabantu ingalindi. Nakanjalo noma kukhona imikhosi edlulile, kuyaye kuhlanganwe, kukhalwe, kuzilwe, kuculwe amaculo, noma amahubo amayelana naleso simo leso esisuke senzeka ngaleso sikhathi.